Ke ne ke itumetse thata nako ya fa ke simolola go pagama sefofane e ne e le fa ke ya Cape Town.

Ke ka rata go pagama South African Airways ke fofe ka yona ke ya mafatsheng a go tshwana le a bo India mme ke a se tshaba lebaka ke gore ke utlwa batho ba bolela e ka re se le ko godimo kwa se be sewa fa sewa kana se ise se kgome fatshe go raya gore go tlabe go fedile ka nna ka ntlha ya letshogo.

tota nna ke rata dibese di tsamaya mo toropong ya rona ka gore dibese ga di emele go tlala jaaka dipalamo tse dingwe bo di-taxi bese a e tletse a ga ya tlala fa go beilwe gore e tswa ka nako ya gore ya tsamaya.

Mathata a ke kileng ka kopana le one fa ke leka go dirisa karata eno e botlhale ke fa ke pagama bese ke tshwanetse go e tap-a e sokodisa go ka tap-a.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke o eleng gore o tshwara nako gonne bese e tsamaya ka nako and-e bontsi jwa rona batho ba re berekang re ikaegile thata mo go bapagameng bese jaaka sepalamo sa go re gorosa ko tirong ka gore se re fitlhisa ka nako sentle.

Fa go na le strike sa bakgweetsi ba dibese bontsi jwa rona re a amega ka gore re ikantse tsone go re gorosa ditirong tse di farologaneng mo metseng e mentsi ga gona dipalangwa go ikaegilwe fela ka dibese jaanong batho ba ka fitlhela e le gore ba senyegetswe ke mebereko ka ntlha ya go tlhoka dipalamo tsa go ya tirong.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka lebaka la hore ke tsone di tsamaisang babereki ba ba farologaneng fa bese e ka nkema ka dinao tota ga gona se nka se dirang ke a go tshwanela ke go bapa le tsela ke bona gore ke ka tlhomogelwa ke mang pelo go mpega gore ke ye go goroga ko tirong.